Yo fhambana zwihulwane nga maanḓa banngani unga wana u kho tsha dzhiwa dzi extra chargers sa izwi wo renga nga bannga.

Ndi nga mu thusa nga maanḓa i tshi ḓo kona u thusa hoyo muthu u wana mishonga ya dovha ya mu endedza a tshi a zwi badela no umu rengela zwiḽiwa sa ezwi a sa kho shuma i ḓo kona u mu thusedza kha zwi kha dzi ṱhoḓea dza ḓuvha na ḓuvha.

Muthu hoyo u tea u ya labour a ṅwalisa SARS a ṅwalisa a i sa na zwidodombedzwa zwine zwa kho ṱoḓea u fana na uri o vha a tshi shuma ngafhi muholo wavho ngafhi u kona uri vha kone u ḓivha uri u kho tea u wana vhugai.

I shuma kha maongelo o imaho ngauri kanzhi u nga wana a khou shumisa kha maongelo a private wa ya kha ane a vha a vhathu vhoṱhe ya wana hu tshipfi a i shumisiwi.

Nṋe ndi nga ri ndi nga mu ṱalutshedza uri UIF ndi tshelede ṱhukhuṱhukhu ine ya ṱusiwa kha muholo wawe ine yavha a kho to vhetshelwa yone uri ṋamusi oyo mushumo u tshi mu fhelela u ḓo i wana murahu.

I nga leludzela zwithu nga maanḓa vhathu ezwi musi muthu a ne a khou ngori dza UIF u ya ima ḽainini ndapfhu tshifhinga tshinzhi so arali zwi tshi khou tou itiwa online zwinga leludza zwithu nga maanḓa na u shumisa dzi tshelede dzine avha nadzo.

Oyo muthu madzina awe vha tea ua vhea fhethu ho vhulungeaho uri ndi muthu ane a nga dzhia masheleni tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Nyimele heyi noni vhathu vha sibadela vha kho tea u ṱanganedza u shumisa medical aid ngauri medical aid yo badeliwa ende ahuna upfhi yo badetsheliwa nnyi tenda i khadi ya medical aid i na tshelede vha tea u zwi pfesesa uri kha medical aid i na tshelede a zwi ambi uri medical aid eyo ndi ya nnyi.

Hoyo muthu ndi nga mu eletshedza uri zwithu zwawe a dzule o zwi vhea ngonani u fana na uri u shuma gai u wana vhugai nga ṅwedzi na uri a badzhete uri u ḓo kona u badela vhugai nga ṅwedzi u itela uri a si hanga nee izwi khumbelo yo no vha hone uri a kone u i badela zwavhuḓi.

Zwi leludza zwithu nga maanḓa mbuyelo dza hone ndi nnzhi nga maanḓa na ngori u kho to rumela nga luṱingo i a u imi a u ima miduba milapfu ine wa vha wo lindela uri u shumisa ATM kana u dzhena banngani zwino ndi zwavhuḓi uri u ḓo shumisa founu u tshelede swika nga tshifhinga ya swika kha muthu ane a khou i ṱhoga nga hetsho tshifhinga.

Tshifhinga tsho ima tshi tou vha tshipfufhi ngauri a u ḓivha uri tshiimo tsha shishi hetsho tsho swika gai ngauri a u ḓo mangala wo ima tshinwe tsha vha tshi kho na na nga hengei tshine tsha kho ita uri u ḓe hafho hune wa ḓo ima tshifhinga tshilapfhu ima tshifhinga tshipfhufhi ndi zwa ndeme nga maanḓa.

Maga muhulwane ndi a uri kha bannga kha u shumisiwe maguṅwe a muthu ndi zwone zwine zwa nga ita uri hu shumisiwe maguṅwe a muthu na ID yawe hoyo muthu u sumbedzisa uri ndi ene muṋe a na kha nyago ita hezwo zwithu.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu avhe na tshibugu tsha mbulungo u itela uri ḽa matshelo ari ḽiḓivhi hunga itea tshinwe na tshinwe nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe arali hu na bugu ya mbulungo ya ḓivhiwa u dzula wo ḓi dzudzanyela uri naho ha itea mini u vhe na mulalo.

Ndi vhona uri tshifhinga tsha u lindela kha UIF kha tshivhe tshipfufhi uri vhathu vha kone u shumisa tshelede yavho na vha ṱoḓi vha mishumo vha tshi kona u tshimbila vha ya huṅwe u ṱoḓa mishumo nga iyo tshelede.

Ndi nda khombo ya vhutshilo ndi ya vhuṱhogwa nga maanḓa nṋe ndi nga thoma nda vhudzisa havho vhathu vha banngani vhane vha kho mpha yone u vha vhudzisa uri i shumisa hani nahone ndi zwifhio zwine zwa ṱoḓea u dovha hafhu nda dovha nda ṱoḓa nda ṱoḓulusisa kha muthu ṱhamusi ono i shumisaho yo no mushumela ho yo no mubvela yawe tshelede uri i na ndi i a fhulufhedzea naa.

Hu ṱoḓea nomboro heiḽa ine wa i wana u tshi ita cash send ha dovha ha ṱoḓea na phini ye muthu o iteaho cash send a i ita ngayo iyo tshelede.

I nga thusa kha zwithu zwinzhi nga maanḓa nga uri eyo pulane i ḓo thusa kha u khavara kha zwa mbulungo ya renga zwiḽiwa ya renga bogisi ya dovha ya vhulunga ya dovha ya bvisa na zwiḽiwa and i thusesa nga maanḓa uri tshiṅwe na tshiṅwe i nga si to bva kha tshikwama tsha vha muṱa.

Nṋe ndi nga ri mbuyelo dza mushumo UIF ndi zwiṱukuṱuku zwine zwa ṱusiwa kha muholo wawe ṅwedzi muṅwe na muṅwe one percent ya muholo wawe na one percent ine ya bva kha kha havha vhathu vha ne a khou shuma ine ya vhetshelwa a vha a kho vhetshelwa yone ine a ḓo i wana ṱhamusi mushumo utshi fhela kana a si tsha kona u shuma.

Dzi nga kwama ngauri ṱhamusi arali ho gonya interest rate ya al ya ya ya ya ya dzi ya ya banngani kha musi dzi dzi interest interest kha musi ya ten thousand yo gonya nga one percent zwiamba uri u khou badela nnḓu u ḓo tea u engedza zwiṱukuṱuku kha yo interest rate zwino vha a khou badela khayo.

Khumbelo dza UIF dzi itiwa sa sa dzi dziitiwa labour hune havha hu kho shumisiwa hune havha na zwidodombedzwa zwa vhashumi vhoṱhe hafhu o shuma vhugai nahone u shuma miṅwaha mingana o vha a tshi bvisa vhugai nga ṅwedzi mushumi muthu a mutholi wawe a tshi bvisa vhugai nga ṅwedzi ene u kho tea u wana vhugai.

Zwine nda ḓivha zwone hu ṱoḓea pay tshiḽipi ya three months ha dovha ha ṱoḓea ID ha dovha ha ṱoḓea na proof of president tsumba une wa dzula hone.

UIF i waniwa nga vhathu vha vha vha tshi shuma kha musi a swika he mushumo wa fhela kana he mushumo wa isiwa hunwe ndi ndi ndi vhone vhathu vhane vha wana UIF vhathu vha vha tshi kho shuma vha lovha tha musi vha tshi kha ḓi shuma vha muṱa vhana raithi uri vha kone u dzhia iyo tshelede na muthu a vha kho shuma a fhelelwa nga mushumo.

Maga o thoma ndi u ya labour a swika a vhudzisa uri ndi zwifhio zwidodombedzwa zwi ne vha khou zwi ṱoḓa a kona u zwi kuvhanganya aya khavho vha kona u mu thusa u wana masheleni a.

Muthu a nga shumisa tshelede yo no swika ubva kha two hundred u swika kha three hundred ende nga u vhona hanganea na ngauri tshibugwana unga soko pfha hu na lufu vha tea u bvisa tshelede.

Muṋetshedzi wa mbulungo wavhuḓi u tea u vhulungela vhathu vho no badela tshibugwana a vha fha zwiḽiwa na dende na dzigoloi dzine dza ḓo u tshimbidza vhalidzi vha tshiya mavhiḓani na vhabiki vhane vha ḓo vha vha kho bikela vhalidzi.

Hezwo zwi a thusa nga maanḓa zwi vha zwi khou itela uri na vhathu vha si vha sie vha si tovha vha khou ya banngani vhukuma, zwi vha zwi kho leludzela vhabebi uri vha kone u badela zwithu zwavho uleluwa ende vha si to shumisesa tshelede nnzhi ṱhamusi hukho iwa dzi banngani kana vha tshi kho to ya dzi ofisini dza hafha zwikoloni sa izwi hu kule.

Hai ngauri kanzhi zwino vha vha magudedzini nga maanḓa vha vho shumisesa luṱingothendeleki u ita mbadelo dzavho hezwo zwi dzula zwi kha ngona.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri a u ḓivhi ḽa matshelo ḽo u farela mini, sa izwi inflesheni i kho dzhenelela nga maanḓa na khau u ḓura ha zwithu zwino arali u tshi khou vhulunga tshelede nga zwiṱuku nga zwiṱuku hu a swika hune ya dovha ya u thusa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngori arali u sa ḓivhi puḽane dza vhuongelo hau unga swika hu na tshifhinga tshine tsha shishi wavha ukho ya vhuongeloni wa wana hu na zwine zwa kho badeliwa nga iyo puḽane yau zwiṅwe zwi sa badeliwi, ine ya tovha tshelede ine wa ḓo to i bviswa tshikwamani tshawe tshiṅwe tshifhinga wavha u si nayo nga hetsho tshifhinga.

Hua badeliwa yori account i dzule yo vulea hu vhe hu na tshelede ya uri nangwe hu tshi vha na dzi hu tshi vha na dzi mbadeliso dza ṅwedzi utshi fhela dzi vhe dzi kho ṱusa hone zwiṱukuṱuku na musi u tshi kho dzhenisa tshelede henefho nga ngomu u dovhe u wane engedzedzo ṱhukuṱhuku yeyo.

Masiandoitwa ane muthu anga ṱangana nao ndi musi vhatshi ḓo mu badelisa tshelede ya uri o o o vunḓa thendelano yavho ye vhavha vha nayo, vha si fhedza vha mufha na tshelede ṱhukhu kha heyo ye avha o lavhelela yone, vha ḓo mu badelisa uri ovala ovala iyo account tshifhinga tshisa thu swika a dovha a wana na tshelede ṱhukhu.

Ndi nga vhuyelwa nṋe muṋe ndi nga vhuyelwa vhukuma ngauri sa izwi ndo vula disipho nga diphosithi yo dzudzanywaho u ya nga murahu ha tshifhinga i ḓo ḓi dovha ya vhuya kha nṋe.

I ya fulufhedzea nga maanḓa nga maanḓa ngori dzibanngani zwino arali u tshi khou badela i dovha ya vha vhudza uri eyo account i ne wa khou badela khayo zwa vhukuma iṋe ya wa khou badela kha zwa vhukuma ndi ya vhukuma naa, ya dovha ya bvisela madzina a vhukuma ndi hone u tshi ḓo dovha na na wavha na vhuṱanzi uri i na ndi kho badela fhethu hone.

Nṋe ndi khwathisedza ngo dovha nda dzhena nga ngomu ha kha kha kha luṱingothendeleki lwanga nda sedza uri ndi zwifhio dzi dzi dzi u badela ndi hu fhiyo ndo itaho nda dovha nda ita na proof of payment ine ya ḓo sumbedzisa uri ngoho ndo badela.

Ndo no vhuya nda founela ndi kho vhona uri zwe puḽane yanga ya amba zwone a si zwone zwe zwa itea uri i kone u nthusa ndi ḓivha uri ndi ngani i songo badela dziṅwe tshumedzo yo dovha dziṅwe dzi dziṅwe dza badeliwa dziṅwe dzi songo badeliwa ngeno puḽane yanga i songo amba izwo zwithu.

Zwia vhuyedza ngauri arali u khou badela tshelede i vhonalaho u tshi ḓi ya sibadela kana wana ngalafho wa wana u khou thusalea zwavhuḓi u si na mathada.

I a thusa ngori i ya thusa ngori wo no wana thuso ya ngalafho hu na hune wa ḓo wana u tshi kho kundelwa hone, zwino heyo tsheledo u tea ui shumisa hanefho heyo game cover i u thusa hanefho he wa shothelwa hone.

Ndi u shumisa app ya banngani uri usi usi wane mbadelo dzo iledzwaho.

O vha o tshimbila zwavhudi ngauri wa vhudzisa zwidodombedzwa zwine wa kho nyaga u zwishumisa wa dovha wa vhudzisa na na na na bugu ya na bugu ndaula yau wa dzhenisa hanefho ya dovha ya u vhudza na uri u nga swikelela u wana vhugai.

U tea u sedza uri eyo khamphani puḽani i ya u fha puḽane ine ya ḓo dovha ya kha ya khavara na muṱa wau na, na uri i ya u khavara kha nyimele iṅwe na iṅwe na kha musi kha u dzhia mishonga zwibadela kana dzi famasini.

I ya fhambana ngauri u muthu muthihi u nga si tou badela tshelede yo vhalaho na musi arali hu khou badetshela hu khou badela vha vho vhinganaho kana miṱa tshelede ya hone ine wa badela minikelo ina wa badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi ivha yo vhala.

U tea u ndi ya ndi ya vhuṱhogwa nga maanḓa ngauri arali u kho uya fhethu usi faree zwavhuḓi nga vha nga vharengise avho na iwe u ya ḓi pfha uri hafhanoni na nṋe a a a uho zwanḓani zwavhuḓi kana a uho khamphani ya vhuḓi i ne ya nga u fha thuso ya ngalafho.

Vhukando hoyu muthu u tea u vhu dzhia u tea uya banngani a vha ṱalutshedza uri u khou vala iyo account nga mavhanga mafhio a tshi kho i vala ende u tea u dovha a amba uri u kho i vala lwa tshoṱhe kana lwa tshifhinga nyana.

Nṋe athi vhoni dzo tea vhaswa ngauri vhaswa kanzhi vhaṅwe a vha tshi kho a vha kho shuma zwino arali hu kho ambiwa zwa dzi diphosithi tshiṅwe tshifhinga a vha swikeleli na u swikelela u dzi badela.

Ndi vha ndo sedza uri nṋe vha ḓo vha ḓo nṱoḓa vhugai nga hedzo dzimbadelo dza ṅwedzi nga ṅwedzi nda kona u vhekanya zwavhuḓi na tshikwamani tshanga nda vhona uri zwi tea ndi tea u zwi ita ndi zwine zwa ḓo mpfhanela kana mini.

Nṋe ndi vhona zwi khwine arali u na mobile money uya kona u langa tshelede yawu u kho zwi vhona zwoṱhe zwine zwa kho itea. Sa izwi u si nayo zwi a u fha mushumo uri u nga ḓi wana tshelede yau i kho shumisiwa u sa kho zwi vhona. Zwine wa tori u bve u to ya banngani u wana afho banngani hu kule u tshi tea u dovhe u bvise tshelede u swike hafho fhethu ndi vhona zwi khwine nga maanḓa muthu arali a na mobile ana mobile money.

Mushumo wo leluwaho nga maanḓa ndi musi hu tshi swika tshifhinga ṱhamusi muthu oyo muthu a tshi kho lwala, kana a na malwadze kana oyo muthu a tshi kho tea uri a sibadela zwa shishi. Hezwo zwithu dzi nga thusa uri hoyu muthu arali a na life cover iyo yawe i a ḓi muthusa a kho ya vhuongeloni. U a kona u iyo tshelede u i shumisa uri a kone u wana dzilafho ḽi teaho.

Tshine tshe nda pfha tshone ndi tsha uri vhathu vha khou kona u shumisa tshelede yau kha mobile banking nangwe vha si na zwidodombedzwa zwau vha kona u renga nga khadi yau.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwa nga itea ndi zwa uri na interest ine wa te yo i badela i nga ḓi fhungudzea kana vha dovha vha u vhidza hafhu vha dovha vha kona u fha loan khulwane nyana kha heiḽa ye wavha u nayo.

Akhaunthu ya bannga ndi garaṱa ine yavha i khou fha, ine wa kona u vhetshela tshelede yau i vhe yo tsireledzea banngani iyo ine wa vha u khou tama u bannga nayo.

Bannga i nga ita uri u vula akhaunthu zwi leluwe arali vha tshi kona u ri vule dzi account ri si na dzi ṱhaluso hune ra dzula hone sa izwi kanzhi ri tshi ya u vula dzi account banngani vha tshi zwi ṱoḓa. Ende hedzo dzi nthu kha riṋe vha no bva mashangoni na mahayani ri tea u dzi bvisela tshelede uri ri vhe nadzo.

Ndi nga ḓi pfha ndi ndi ndi ndi ndo takala uri ndi nga kona u hadzima tshelede nda i badela kha tshifhinga tshilapfu. Hune nda ḓo vha ndi sa kho to badela ndi na mutsiko muhulwane ndi na ndi na mutsiko uri tshelede i ndi kho to i badela nga tshifhinga tsho tsho u ṱavhanyedza tsha tshikhaphi khaphi.

Tshine nda nga takalela vha tshi tshi bvisela khagala ndi tsha uri unga nyengedzedzo ya tshelede i ḓovha vhugai kana interest i ḓovha vhugai. Nahone u kho i badela for arali loan ya hone i tshifhinga tshipfhufhi ndi vhugai i tshifhinga tshilapfu u ḓo badela interest ya vhugai.

Nṋe nyeletshedzo ine ndi nga vha nea ndi uri kha vha ṋange nḓila ine vha ḓo kona u i swikelela kha u badela. A vha khou ṋanga tshifhinga tshilapfhu kha vha ḓivhe nori nyengedzedzo heyo tshelede i ḓo engedza ngafhanani, nahone vha ḓo i kona naa.

Zwine nda nga vha vhudza tshone ndi tsha uri u shumisa mobile money zwi leludza nga maanḓa vhutshilo. A hunga a huna ṱhoḓea u ṱwa u kho ṋamela zwienda zwiendedzi u tshi ya mavhengeleni uri u kone u shumisa tshelede yau u ya ḓi i shumisa na kha founu yau u badela zwine wa khou nyaga u badela.

Zwine nda nga ṱoḓa u vhulunga khazwo ndi ndi dzikhadi dzanga dza banngani. Nda dovha nda nda dovha nda nda vhea na dzi dzi ID dzanga hanefho.

Ndi nga humbula uri hoyo muthu u na ndavha na nṋe ndi nga humbula u to thoma dzi business dzine muṱa wanga u ḓo kona u tshila ngadzo khamusi na nne ndi siho.

Tshone tsha vhuṱhogwesa ndi tsha uri ndi ḓo i badela tshifhinga tshingafhanani, nauri interest ya hone i ḓovha vhugai.

Muhumbulo wo leluwaho ndo mu vhudza uri life cover ivha i kho khavara vhutshilo hau hoṱhe kana u mutuku kana u muhulwane. Sa izwi muṱuku u nga ḓi ṱangana na khombo ine ya ṱoḓa uri u vhe na masheleni ane a ḓo thusa vhuongeloni hetsho tshifhinga u sinao hezwo zwi a thusa na uri ṋamusi hezwo zwithu zwo itea u ḓo kona u vha na na na na na na na nḓila ine wa ḓo kona u ḓi ṱhogomela ngayo.

Zwine nda nga muvhudza tshone ndi tsha uri mobile money i a leludza nga maanḓa vhutshilo. Ende hu na dzi security measures dzo vheiwaho uri zwidodombedzwa zwau zwi dzule zwo tsireledzea.

Nṋe fhethu ine nda nga dzhia yone ndi ya uri kha idzo nnḓu mbili ndi ḓo khetha nnḓu nthihi ine nda vhona uri i na mbuyelo kha dza u hira. Nda nda nda nda nda dzhenisa vha hiri kha idzo nnḓu uri ndi kone u vha na mbuyelo ṅwedzi na ṅwedzi.

U tea u zwi ḓivha uri u ḓo fhedza lini u badela uri u kone u badela zwavhuḓi wo fhulufhedzea uri na matshelo zwi si u tshinyele credit score yau.

Tshine nda to vhudzisesa nga maanḓa ndi uri arali ndo dzhia tshelede i ngafhani interest ya hone ndi ngafhani nahone ndo tendelwa uri ndi i badele kha tshifhinga tshingafhani.

Zwi ne nda nga kovhela zwone ndi zwa uri life cover iya thusa i ya thusa nga maanḓa na muṱa wau ṱhamusi arali u khomboni kana wo fhira fhano shangoni i ya thusa nga maanḓa.

Muswa ndi nga muvhudza uri arali o vula akhaunthu ya bannga u ya kona u seiva tshelede yawe a i vhulunga zwavhuḓi na tshelede ye ya vha yo dzula yo tsireledzea. Sa izwi tshelede u tshi shumisa i kha tshanḓa u ya i shuma u sa i vhoni na uri i kho shuma gai zwino arali wo i vhea kha account yau u ya kona u i langa zwavhuḓi.